Zinintsi izinto ezinokwenza abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango iinto ezifana nokungafumani iinkonzo ezifaneleyo nokuphathwa kakubi, ukundlandlathekiswa kwakunye nokungafumani ncedo olwaneleyo xa kanti umntu efumana eyofuna ukuncedwa kwiindawo zokucela iinkonzo zokunyanga. Ezinye izinto ke zifana nento yokuba ngaba xa umntu eyofuna uncedo laa mntu umncedayo ingaba ngumntu onjani, abantu bakuthi bayakwazi ufumaniseka uba umntu avele abe nocalucalulo kube nzima into yokuba ngaba alwamkele uncedo elisuka emntwini othile.

Ndijongile nje urhulumente uyazama intokuba ngaba abakhathalele ngokubanika imali yegranti kodwa ke ngokujonga imeko kwezomnotho kwakunye imeko kwezobundlobongela andiboni kukhathala kuba kaloku uye ufumaniseke ukuba ngaba kunzima abantu abadala bayakhuthuzwa, bayabethwa, bayandlandlathekiswa kodwa ke ekugqibeleni bayayifumana igranti. So ke mhlawumbi inoba xa kujongwa laa mali isetyenziswa pha baye baqonde uba mhlawumbi banawo uncedo abakwenzayo kodwa xa sendibona mna ndijonge ingathi akho kwancedo abalifumanayo.

Iyanceda yona kodwa ke ayincedi kakhulu kuba kaloku uninzi lwabantu abahlala ngale mali yenkamnkam ngabantu abahlala kwiindawo ezihlelelekileyo. Uye ufumaniseke uba ukufika kweenkonzo okanye ukufika endaweni apho bafumana kuzo uncedo baye basebenzise kwale mali yenkamnkam and ufumaniseke intokuba ngaba kusebenza imali engango-fifty percent, thirty percent ukuze bafikelele kwezi ndawo bayofumana kuzo uncedo mhlawumbi emakliniki nakwiindawo abathenga kuzo ukutya. So inceda ingancedi ekugqibeleni kuba kaloku ukufikelela kwiindawo ezinoncedo kuye kube nzima kukude.

Ndakumphathela itshemba ahlale enetshemba apha ecangukwakhe emane egibisela pha ngakuyo ndibe nako umlungiselela ndimqeshele umntu mhlawumbi onokwazi into yokuba ngaba athethe naye amncede andithi kaloku xa semdala ekhulile uyawube epeya indodla. Bayaqesheka abantu mhlawumbi nge-thousand rand ngenyanga enze loo msebenzi ke umane ezomenzela amvase, amkline, amqoqoshe ndimphekele ke mna ke ndimenzele ukutya nezinye izinto.

Omhle ke lowo wenza kakuhle ucinge intoba ngaba uyohlala kwindawo enjalo ndingakwazi intoba ngaba ndikukhangelele, ingaba ufuna indawo enjani ufuna indawo esedolophini okanye ufuna indawo elapho ezilalini. Kungakunceda kakhulu ukuba ngaba uthatha isigqibo esinjalo inceda kakhulu kuba ke ayilunganga intoba uhlale wedwa awuzukwazi intoba ngaba ufumane uncedo naxa kusenzeka izinto ezinobundlobongela phantsi akunamtu uzawukwazi ukukukhusela njalo nje mandikhawuleze ndikhwele phezu kwawo lo mba undinika wona ndiwulungise kungekagqithi thuba elinintsi. Licebo elilungileyo elo.

Ngendlela ezinintsi eyona ndlela endinokuyisebenzisa kukumfumanela isikhaftina azokwazi intoba ngaba asifake for ukutya amayeza akhe asebenzise sona ke intoba ngaba emane ejonga isikhaftina esi abone amayeza nanga. Enye indlela endinokwenza ngayo ukukhumbuza abantwana endlini ukuba ngaba bemane bemjonga maxesha onke ukuba ngaba uyawathatha na, elinye ke ihlobo ekuye kwenziwe ngalo kukumgubela ekutyeni aze athi xa enikwa ukutya kwakhe anikwe iglasi yamanzi, athi xa esitya abe amayeza edada ekutyeni.

UMama uyohlala kule ndawo yabantu abadala uzokwazi ufumana uncedo imihla nezolo ekuseni, emini, ebusuku. Uzawukwazi ukuhlala nabanye abantu abadala angaziva eyedwa maxesha onke, uzawukwazi intoba ngaba atye ukutya okusegazini okuzambuyisela egazini ukutya okuzambuyisela emandleni kumnike amandla kumxhase aqine njalo nje ukuba ngaba angakwazi ukuba ngaba ahambe ayohlala kwezi ndawo uyawuncedakala kakhulu. Kodwa ke uba ngaba uyayikhaba loo nto funeka uyazi intoba ngaba kuza kudinga intoba ngaba uhlale umkhusela kwinto zonke kuba kaloku xa enohlala kweza ndawo uzawukhuseleka entweni yonke.

Kwezaa ndawo abanye abantu abadala boyika impatho, boyika impatho yabantu uphinde ufumaniseke into yokuba ngaba abantu abadala mhlawumbi boyika ukuphulukana nosapho labo, abanye boyika ukuphulukana namakhaya abo kuba umntu ezazi uba unendlu ekudala eyigcinile eyikhulisa eyigadile nabantwana ebakhulisa ebagadile. Zinintsi iinto ezibangela abantu bayikhabe into yokuhlala kwezaa ndawo.

Ndingaxutha ikhadi lakhe, ndingaxutha ikhadi eli lakhe le nkamnkam ndihambe ndiyomthengela ukutya ndimphathele nebranti kuze athi xa ebona uba imali yakhe ndiyisebenzisile abone uba ndiyisebenzisele ekutyeni nasetywaleni ikhadi lihlale kum ndimane ndimthengela utywala xa efuna ubusela kodwa ndimgade angayiseli ngendlela ethandwa nguye. Ndimthengele ukutya ndimthengele iimpahla uya kusela la hundred and eighty isecaleni.

Sebenzisa ngokugxamesa ukuba ngaba ngumntu engenandawo yakhe yokuhlala, ahambe ayogxamesa kuloo ndawo abhatale ke loo one-eighty, i-thousand rand, azithengele ukutya amane ezithengela nempahla, athathe ke enye imali azincede ngayo, azinononge azithengele izinto azithandayo. Inganceda kakhulu into yoba ngaba avule nespaza azithengisele ke ezi nto ezithengiswayo ezipaza ezifana namalophisi namaqithiqithi.

Ndingabacebisa abantu into yokuba ngaba baziqhelanise nokutya ukutya okusegazini okusemandleni, aziqhelanise nedayethi ndibacacisele kakuhle intoba ngaba imeko esijongene nayo kwezi ndawo zinjalo yintoba ngaba iinkonzo zikarhulumente azifikeleli ngokupheleleyo kunjalo nje abantu kufuneke bancedisane ukuxhasana. Ndingathatha ke ithuba lokuba ngaba ndibhalele urhulumente ndiyothetha neziphathimandla ndizicacisele abantu iimeko abagilane nazo nokuba ngaba ndenze njani ukubacacisela nabo ukuze bayiqonde ukuba imeko imbi.

Enomntana ndizame umcacisela imeko yomzali wakhe andinakuqhawula indlela abasebenzisana ngayo kuba hleze ithi kanti yindlela bathi bonisana ngayo uthando leya. Ndingathetha kakuhle nomntana aze akwazi ukuncedisana nomamakhe bakwazi ukuncedisana bakhawulelane ukwenzela intoba ngaba kufumaneke ukukhawuleza. Ndingathetha nendodakazi yakhe le ineminyaka esixhenxe ubudala itsho ke imtolikele ngolwimi lwezandla ukwenzela intoba ngaba ukuthetha kwabo kukwazi ukuba bube buqina bavane bakwazi ukuncedana.